Umbuzo wokuqala nje engawubuza ukuthi abantu abangakhi ekumele ngibafake ngaphansi kwami, nanokuthi ikhokha kanjani. Nokuthi lowo mshwalense uphuma nani nani nani. Ukuze iy'ngane zami zingahlupheki namhla ngihamba emhlabeni, nanokuthi uma sekuwusuku mhlampe lokufihla umuntu wasekhaya ongasekho yini nani nani etholakalayo.

Noma ngingazi kahle ngohlelo lokuthi kuhamba kanjani, umuntu uma eseze wadlula emhlabeni, kodwa ngiyacabanga ukuthi kungafanele kuqoqwe wonke amadokhumenti akhe, umazisi, iy'ncwadi zamakhansela, nayo incwadi yomufi ukuthi akasekho emhlabeni. Zihambiswe mhlampe la kade esebenza khona. Mese zihambiswa esikhungweni sakhona la kusetshenzwa khona nge-UIF. Ukuze kuzokwazi ukuthi kusetshenzwe phezu kwabo ukuthi bakwazi ukuthola i-UIF, noma engasekho emhlabeni.

Imishwalense ihlukene, ayenzi futhi izinto ngey'ndlela ey'fanayo. Eminye uyakwazi ukuthi ubhalise, uma usubhalisile uthole ukuthi alikho ilunga lomndeni elishonayo, noma elidlulayo emhlabeni, kodwa futhi ulokhu ukhokhile nje. Lapho-ke imali yakho nakhona ilokhu ihambile, ilokhu ihambile, futhi ungakwazi ukuthi uyoyi-claim-a, kweminye imshwalense. Eminye uyakwazi ukuthi uyi-claim-e makuwukuthi akekho ilunga lomndeni elishonile emva kweminyaka ethize. Eminye futhi uyakwazi ukuthi udlale umshwalense, kodwa futhi bangathembeki kuwena. Futhi uthi uma uhlala futhi ungawudlali umshwalense uba nenkinga yokuthi ilunga lomndeni uma selithule la selidlulile emhlabeni phambi kwenu, anazi kusuke sekufanele nihlanganise imali-ke manje ngokushesha, kanti uyasiza umshwalense. Noma ngabe kuthiwa owesikhathi esifishane noma kungathiwa isikhathi eside.

Ngomcabango wami ukuthi, umshwalense uyasiza, uyasiza nje ukuthi ulokhu udlala, udlala unganaki, noma kungathiwa alikho ilunga lomndeni elihambayo emhlabeni. Noma ngamhla kufika leso sikhathi, bayakwazi ukuthi bekusize ngendlela abasuke bekusize ngayo. So wena fanele uhlale ulinde, nixhumane nawo umshwalense ukuthi kusukela manje kwenzakalani, ikuphi okuzokwenzeka. Nokulinda futhi kuyasiza ngoba uyakwazi ukuthola izinto zakho kahle ngesikhathi ngendlela ebekade kuxoxisenwe ngayo. Nanokuthi-ke khona iy'mali ey'qhamukayo kumshwalense mese kuwusuku lomngcwabo ey'sizayo lapho nalapho kwizinto okufanele nizenze nezokusiza usuku lolo lomgcwabo.

Mina ngokucabanga kwami ukuthi umshwalense nje uwodwa ubalulekile, nanokuthi ukulinda nakho kubalulekile. Ukuthi kufuna ukuthi ukuze ubhalise kumshwalense uqale uwushekhe, uwubhekisise ukuthi usemthethweni yini. Mande ubhalise kuwona, ukuthi iy'kemu ziningi. Abantu ababambanayo baningi, beza ngey'ndlela ey'ningi. Ungabhalisa ngoba ubona iflaya noma umuntu ekunikeza athi mina nakhu umshwalense kwasha kwacima, bese wena uyathatha imali uyoyifaka lapho kulowo mshwalense. Ngalesi sikhathi usulahlekelwe ilunga lomndeni, awubusazi manje ukuthi uyaya kuphi nendawo. Wafona wena, wakhuluma nomuntu, wafaka imali ulokhu ukhokha imali, kanti ukhokhele umshwalense ongekho. Kuyasiza ukuthi ulinde, uye ema-ofisini ukuze wazi ukuthi lowo mshwalense usemthethweni yini, mande ubhalise.

Kubaluleke kakhulu ukuthi wazi ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe khona imali oyilindele ezongena kulelo khadi. Mhlampeni edinga ukuthi uyisebenzise ngokuphuthuma noma uyisebenzise ey'ntweni ey'balulekile. Kodwa ngoba wenze ikhadi ungazi ukuthi unesikweletu esingaka, nanokuthi sizobamba leso sikweletu. Ugcina sekuthi mase ingena leyo mali mesihamba, ugcine sewufonela emabhenki, uwatshela ukuthi hhayi bo! Nakhu ngibanjelwa imali obukade ungenalo ulwazi laso ukuthi sikhona. Kubalulekile ukuthi ubuze kuqala yonke into, mande wenze , uthathe isinqumo sokwenza into.

Abantu bomshwalense, bayasiza kakhulu ngoba, ngalesi sikhathi ubhalisa umshwalense, usuke kufana nokuthi usuke uy'bekela, isikhathi esizayo sobunzima, ongasazi ukuthi zizofika nini. Ngalesi sikhathi ukhokhelela umshwalense, ubekelela, usuke ubekelela iy'khathi zakho ey'nzima ey'zayo, ngamhla ukuthi mhla ulahlekelwa ilunga lomndeni, wazi ukuthi ikhona iy'nsiza, abantu abazokusiza ngoba okungenzeka mhlampe lolahleka lelo lunga lomndeni ingekho imali. Kanti makuwukuthi udlala umshwalense uyazi ukuthi okay, ngizokwazi ukwenza ukuthi nokuthi nokuthi. Senginga-add-a ke iy'hlobo kulokho nalokho kodwa ubewazi wena ukuthi kukhona okwenzile.